Ukutjhisa khulu kwelanga, iintjalo zakhona ziyatjha namkha ziyafa begodu ezinye zazo zitjhuguluka umbala. Amakari wakhona ayoma, ezinye zazo ziyaqina zingabi nokudla okufunekako kungebanga lokutjhisa khulu kwelanga.

Ngicabanga bona ayikho indlela elula engakhandela amawuruwuru, ngaphandle nje kokuvalela iintjalo zethu endaweni efihlekileko namkha zivalelwe ngama-net bona angatholi umoya omkhulu. Kufanele bona kUberegiswe ama-net, amawuruwuru angoni iintjalo.

Phambilini kwakUberegiswa amathunga namkha amabhakethe abhoboziweko ukhamba uthela kuzo zoke iindlela zeentjalo. Kanti esikhathini sanje kUberegiswa imitjhini namkha ama-pipe amakhulu abekiweko uku-sprayer yoke inarha yamasimu begodu ama-pipe wakhona azikhambela yoke indawo ukuthelelela.

Makghono wokobana abafundi mdele bazi bona indlela yakade yokulima yayinjani begodu bazi bona kulimiwa endaweni enjani begodu mdele kufakwe iinsetjenziswa zokulima ezifaneleko ezivikelako. Kufakwe amafemu lapha abafundi bazokwazi ukuyokulima khona nabaqeda ukufunda iimfundo zabo.

Indima edlalwa ziimvande ezisemakhaya. Kuletha umthelela omumbi eentjalweni, wokuvela lapha zingafuneki khona kuze iintjalo zife. Kanti-ke esinye kwesikhathi kuletha umnotho omuhle enarheni onothileko eentjalweni.

Iye amatjhuguluko wobujamo bezulu ngiwo omisa amadamu wamanzi.

Iye bangazikhuthalela khulu.

Mazambana netamati nespinatjhi esitjhelelako ne-squash nama-strawberries.

Umndeni nomndeni kufuze ube nabalingani ngababili, kabili.

Kubaqeda amandla khulu ingomba imhlabathi uyoma utjhe kanye neentjalo nazo ziyatjha azitholi amanzi.

Iye zikhona iinkolo emaplasini.

Iye ithola isekelo elaneleneko.

Iye angakhona ukuthelelela.

Itamati sithelo esinjenge-vegetable.

Amakghonofundwa ekufuze awuhlonyiswe ngawo abomma, ziinsetjenziswa zakhona ezifaneleko. Ezinjengeengwani namkha amathulusi namkha iinkete or amakhiba afanele abomama.

Iindlela ezimbili ezingasetjenziswa ukubulunga ukudla zingafakwa ngaphakathi kwamaskhafthini zifakwe ngefrijini sizimakhazise namkha sizomise sizi-cutter zomiswe.

Amalanga wabasebenzi bemaplasini wokuphumula kufuze alawulwe mnyango wabasebenzi ingomba kunguwo obanikeza iinsetjenziswa zokusebenza namkha obanikeza imali yokulima.

Intengo yeembaseli ibalimaza khulukhulu ingomba yoke into ebayithomako bayithoma phasi begodu inzima ayikho lula.

Iinthelo ezimila ehlobo mgade, yi-cucumber, yitamati, siphila kanye nomengu.

Iintjalo ezifuna umtjhiso khulu mazambana, ma-peppers, malabar spinach spinatjhi esitjhelelako, squash ne-strawberries.

Umengu uhloma ngesikhathi lapha kutjhisa khona khulu esikhathini sika-September ingomba udinga i-temperature e-warm engange-sixty-eight and eighty-six celsius kuze ukhule kuhle awudingi amakhaza khulu.

Iinthelo ezihlanu engizaziko kungaba mumengu, mazambana, ma-apula, mapiyere kanye nama-guava.

Into engenziwako ukuze amadamu akghone ukumumatha amanzi wokuthelela isikhathi eside. Kufuze lapha kwenziwe khona amadamu kubhoriwe amanzi kUberegiswe amanzi abhoriweko, ahlale ngaphakathi kwamadamu. Kube nepompi evulako namkha evalako.

Ngicabanga bona kulunge khulu bona abadala amaqhegu neenlukazi badle iinthelo qobe lilanga ingomba iinthelo zakha umzimba begodu zizobenza bona babe nepilo elungileko emzimbeni yabo.

Ubungozi bamadamu amakhulu, kulokha abentwana bazokuwela khona ngemadamini namkha abantu babulale abantu enarheni yangekhabo bazobalahlela enarheni yangekhenu. Nalokha abantu balahla izinto ezifileko ngemadamini basilaphaza amanzi bazokugulisa abantu

Iye abalimi bafundiswa ngokwaneleko ngamawuruwuru alethwa kutjhuguluka kobujamo bezulu ingomba woke umuntu uyazi bona nakuthoma amawuruwuru izinto ziyokonakala ngemasimini.

Abasebenzi bemaplasini lokha nakuna izulu kufanele bazivikele ngokumbatha izinto zezulu njengama-raincoat namkha babe nendawo lapha bazokubalekela khona lokha nakuna izulu khulu, njengendawo enjengendlwana namkha itjhelthanyana.

Iye kunekghonakalo bona abantu baguliswe yinyama ingomba inyama inegazi elinengi and igazi elinengi libalekela emadolweni ukugula okunengi okukhosiwa yinyama kusemadolweni ngobunengi wakho.

Kuqakatheke khulu bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga ingomba iinthelo zakha umzimba begodu zenza umuntu bona abe nepilo ehle.

Iye umtjhiso lo ungenza bona kutlhayele ukudla eSewula Afrikha ingomba iinthelo ziyatjha emasimini zitlhoga amanzi begodu ezinye zazo ziyoma.

Baphila ngaphasi kobujamo obuphasi khulu namkha . Isikhathi esinengi amanzi awekho, igezi ayikho begodu imizi yabo ihlalelene emakudelana. Naziza ngemasimini khona-ke baphila ngokuthi kumele batjale, bavune, bathransipote izinto zabo ngesikhathi

Umhlobo wehlabathi owenza bona imirorho imile kuhle khulu, mhlobo wehlabathi enonileko. Nasikhuluma ngehlabathi enonileko sikhuluma ngehlabathi e-fertile ihlabathi enomsuqwa omnengi.

Ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungasiza khulu ukwandisa amanzi wokuthelelela namkha weemfuyo elizweni lekhethu. Amanzi adingeka khulu esikhathini sokuthi imfuyo zidinga amanzi kanye neenthelo zidinga amanzi ngemasimini.

Abantu kumele baberegise amathunga namkha imigcomu ukonga amanzi. Abantu kumele kuthi nabaqeda ukuthelelela ngama-pipe bavale iimpompi, kuqinisekiswe bona lokha amanzi nakangekho ipompi yakho ihlale ivaliwe amanzi angazokuthi nakabuyako kufunyaneke bona athulukela phasi. Abantu kufanele bavale zoke iindawo lapha kuvuza khona ama-pipe wabo.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrikha kwaphela ziinthelo ezinjenge njengamabhanana, njengama-ovakhado, iinthelo ezinjenge ezinjengomengo namkha ama-guava.

Iye iindlela zokuthelelela amasimu amakhulu ziyakghona ukwanelisa iintjalo ngamanzi, ingomba iintjalo amanzi wakhona aphuma khulu namkha aphuma-strong begodu ayakghona ukufinyelela endaweni lapha kutjalwe khona namkha kulimiwe khona.

Iye kungasiza khulu ukudosa amanzi eenarheni ezibomakhelwana ingomba amanzi akahlali akhona ngaso soke isikhathi. Kuzokukghoneka ukobana amanzi nakakhona ngakwelinye ilizwe nathi sizokukghona ukudosa amanzi. Kanti-ke nabo amanzi nakangekho kibo bazokukghona ukudosa ngakithi

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe nge-iri ingomba basebenza nzima begodu basebenza elangeni ene basebenza ngokukhulu ukuzikhandla.

Ukutlhogeka kwamanzi ephasini kubangelwa kulokha izulu nalingakani, amanzi akabi khona emadamini begodu nawungakabhori awusilutho. Yeke-ke izulu nalingekho namanzi akazoba khona khulu, ayaphela edamini amadamu ayatjha.

Amadamu asiza iinlwana khulu lokha nazomileko zikhona ukuthola amanzi ngobuduze. Iinlwana zikhona ukuthola amanzi ngobuduze emakhaya nakangekho amanzi iinlwana ziyakwazi ukugijimela emadamini aseduze nazo zikghone ukusela

Iye kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga, lokho kuzobenza bona babe nemizimba eyakhekileko namkha babe nemikhumbulo ebalulekileko.

Iwusiza ngokuthi umzimba wakhona awomi namkha awubi namafutha amanengi begodu umzimba wakhona ukhula u-soft

Iye abantu abantu abatjha bangazibandakanya khulu tle ekorweni le nange kungaba neensetjenziswa zoke ebazidingako.

Balimi beMpumalanga bange-Marble hall, kwakhe kwaba nomtjhiso omkhulu tle. Iintjalo zonakala, koma emasimini iintjalo zoma.

Awa abazuzi ngokulingana.

Ma-guava nemitsirigogo nabogadela.

Iye kuqakathekile bona abantu badle imirorho ingomba imirorho yakha umzimba.

Iintjalo ziyafa, ziyawa ezinye ziyaphephuka, ezinye zikhithikela phasi zisesezincani.

Yikhabitjhi ne-cucumber ne-lettuce nekherotsi netamati.

Bungozi bokobana ungathola ukugula ebumzimbeni wakho, uphathwe nakwamathumbu namkha uvele amathuthuva.

Ziyisiza ngokuthi ipilwakho iba lula akusadingeki bona uye ngeentolo uyokufuna ukudla.

Yipenapula nama-apula namabhanana nama-strawberries.

Iye ungakghona ukuzitjalela umrorho ingomba umrorho uyamila kuphi nakuphi lapha uwutjala khona.

Kufuze ulime kabutjha.

Kubangelwa kungayi ebantwini uyokuthengisa namkha kungayi emakhuweni uyobabikela bona uyathengisa, utjalile.

Mhlobo wesiphila esimhlophe.

Kungebanga lokobana isomiso sinengi eSewula Afrika kanti kazi-ke nelanga lakhona litjhisa khulu, amanzi ayatlhogwa.

Awa, angisasiboni.

Yinarha yeSewula Afrika nenarha yeLimpopo.

Iye, liqiniso, liqiniso.

Kumele ubhore amanzi phasi ukwenzela bona iintjalo zakho zingatholi isomiso.

Iye, zingaletha itjhuguluko.

Kufanele ufake isibawo eentolweni ezidinga isiphila ukuze, ukghone ukuthola amaphepha lapha uzokubhala khona bona uphethe iimphila ezingangani, uzifake emakhreyidini uzibale nokobana zenza imali engangani.

Ungayifumana nge-Marble Hall.

Kunge-Marble Hall ngakwaTregi.

Usutha okwesikhatjhana, ukungange-iri elilodwa.

Afumaneka kabuhlungu tle ngombana asikarasi.

Umraro usekutheni zidla kangangani namkha zidla endaweni enjani, zisela amanzi kangangani.

Ngithi baqinisile bona bekufuze uyizihlabe eminyakeni emibili ubudala ukwenzela bona inyamakhona isese-fresh.

Awa, angeze zaba yingozi.

Ungazikhela amabhlari womrubheyi kanye nesiphila esibovu namkha si-orentji.

Kubangelwa kukobana ithole isomiso samanzi, zange isele amanzi ngobunengi.

Iye, ngicabanga bona lokho kwenza bona inyama yakhona ibe nepilo.

Iye, kwesinye isikhathi iya ngalokho.

Iye, kuqakathekile lokho.

Bangazithenga khulukhulu KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawuthengisela woke umuntu owathandako.

Awa, angekhe yathengiseka.

Iye, zidla ngokokwaneleko.

Iye, kulungile, kulunge khhulu.

Kungebanga lokuthi zidla khulu nakhona zihlala zihlezi.

Kufuze bona omunye nomunye umhlobo ube nesibaya sawo.

Awa, aziwenzi bona zibe nomahluko.

Ngeyokobana zikhambe ziyokudla, entambama zibuye ekhaya zizokulala.

Ngingayithengisela abantu ebefuye iinyamazana, bakwazi ukuzipha yona.

Thola omunye udorhodere azokuhlabela zona.

Batjele bona balinde amalangana uzifake isihlahla.

Kufuze bona uzise qobe nyanga enyakeni.

Woke ummango uyafana.

Awa, uyawarhaba, uyawarhaba.

Awa, angicabangi bona zingonda.

Awa, azibuzwa ubuhlungu. Kuyafana nokusenga ngomtjhini.

Kufanele ulethe iinkunzi ezinye zizoyilekelela.

Ziyakhethela ubulili.

Inyama yakhona izobe iqinile, angekhe yadleka.

Zisengwa toti ikonyana lakhona libe likhudlwanyana.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze.

Ibisi liya ngekomo.

Ngingafuya imvu, nami ngingafuya imvu.

Kumele endaweni lapha ufuyele khona kuhlale kuhlanzekile, kungabi nezinto ezinukako.

Kubangelwe kukuthi ziluze igazi elinengi namkha azange zithole amanzi, bezihlala endaweni

Kufanele uzifake iintlogwana ezirasako entanyeni ukuze ukghone

Iye, ingenzeka into enjalo, ikhona.

Iye, ngeyokobana qobe ntambama uzithelele isiphila. Uthi nazithoma ukuvela, urasise isiphila, zizokugijima zize.

Nasele ineenyanga ezisithandathu. Ukwenzela bona inyama yakhona ingaqini begodu ingagcini sele seyinyenyisa uboya bakhona.

Kungebanga lokobana kusitjhebo esenzaka msinya begodu lula.

Ungazipanela zibe moderakho, uthuthe ngazo iinkuni namkha uthuthele ngazo abantu izinto abazifunako.

Ziindawo lapha bathanda ukwenza khona iminyanya qobe nyanga namkha mnyaka.

Yinyama ehlaza.

Zisiza ngokuthi kungabi neenyamazana namkha abantu ebazokufuna ukuzeba.

Imvu uboya bakhona ungenza ngayo, iimpahla, iinjezi namkha iingubo.

Imvu inoboya, imbuzi inesikhumba.

Uyibona ngokuba noboya obunengi.

Kungebanga lokobana ifundiswe bona ingazidli befuthi izinja zemaplasini azizidli iinlwane.

Mele baqale bona indawo leyo ayinanyoka

Kufanele babuze bona zinesikhathi

Kusiza ngokuthi zingagcini sezizinyenyisa, zilembelele uboya.

Ungalisa ukulahlela ama-pampers wabentwana emlanjeni lapha kusela khona imbuzi namkha balise ukulahlela izinto ezizokusilaphaza amanzi.

Angazipha isiphila esinengi begodu notjani obunonileko.

Ubotjhelwa kobana awunazo iimpepha zokobana ngezakho mbala na izimvezi.

Iye, amapholisa aqinisile. Uzebile iimbuzezi.

Angazitholela indawo lapha azozifuyela khona. Abe notjani, amabhala, abe nesiphila, indawo lapha evalekileko.

Ngokuzinghwaya khulu begodu ayihlaliseki, ihlala iyazirhuhla

Benzelela bona zingalahlekelani.

Yindawo yangeLimpopo. Kungebanga lokobana inengi lakhona ziyayithanda ihloko.

Ziinkomo. Kungebanga lokobana ziberega khulukhulu ngeminyanya nangezifo.

Abusibunengi buthe du, abusibunengi.

Ngunobangela wokobana izimvu zinenyama emnandi begodu izimvu benza ngazo iinjezi, uboya bakhona.

Kungebanga lokobana iminyanya yakhona minengi.

Kumele zihlale ngekampeni evalekileko ukwenzela bona zingangeni begodu kuhlale kunezinja endaweni leyo.

Angazithengisela abeSotho ngale ngeLimpopo.

Kungebanga lokobana abantu abanengi abayidli inyama yembuzi.

Kusuke kutjhiwe bona imbuzi izele amalamjana amabili.

Kubuyisa utjani obungakahlafunyeki kuhle ngemlomeni bese iyathoma iyabugaya.

Benzelela bona izinto zabo zikhanye, abezimu bakwazi ukujabula.

Iye, zingathengwa khulu.

Kufanele ube nesiphila ozosinande uzithelela zona, ube notjani ozokunande uzithelela zona, kube namanzi, kube nendawo lapha zizokulala khona, uzibophe ukuthi zingayi zingayokulelesela abomakhelwana.

Ngingazakhela isibaya esiphakamileko ehegeni ngikhiyele ngelogo. Iimbuzi zami ngiqinisekise bona ngizifaka iintlhogo bona zikghone ukuzwakala lokha nabazebako. Ngifuye nenja engizoyibopha eduze nesibaya.

Benzelela bona lokha nazikhamba zizoke zidla, bakghone ukuzithola msinya begodu bakghone ukuzibona msinya bona lezi ngezabo.

Awa, angiboni bona banelwazi elaneleko.

Bayiraga ngokuthi batjale imirorho neemphila bakghone ukuthola ukudla.

Bangazisiza ngokuthi babhore amanzi lapha balime khona.

Awa, abazuzi ngokulingana.

Awa, akusilo iqiniso abanengi amakhuwa ayazifuyela iinkomo ukuzisa esilarheni, bafuya zabo iinkomo.

Kungebanga lokobana ikomo inegazi elinengi babalekela bona izokhamba ithontisela koke nje igazi.

Iye, kukhona engikusolako ngabo, kukhona engikusolako.

Kubangelwa kukobana iinkukhu zitholakala lula emakhaya. Kanye-ke amagaliguni asinawo thina endaweni yangekhethu.

Kubangelwa kukuthi bathola bathola ukudla kweenkukhu kudura, kuyabiza nakho njengeenkukhu.

Iye, bangakukhuthalela lokho abantu abatjha.

Kungebanga lokobana bathanda ukwenza amasiko khulu. Bathanda ukwenza iminyanya.

Kungebanga lokobana iinhlahla zeenkomo ziyadura begodu bazithola emakhiweni akekho umuntu ofuna ukuvula ikhemisi yokuthengisa iinhlahla zeenkomo ingomba ziyadura.

Iye, banelungelo lokuya lapho ingomba abantu bemakhabo bababeke lapho.

Awa, abayi.

Imvu ungathatha isikhumba sakhona uyokwenza ngazo iinjeresi, uyokwenza ngazo iingubo, amajuvethi.

Amabele umsebenzi wakhona kukwenza ipuphu yomdoko wamabele. Amabele nawo wenza ngawo utjwala ekumikiseni iingumelo.

Kufuze babhadelwe nge-iri, nge-iri.

Awa, bayadinywa.

Kukhulisa ngokuthi yoke into esiyifunako siyithola phasi, ukudla sikuthola phasi.

Afumaneka sikarisi khulu awekho.

Azisiza ngokuthi zikghona ukuthola amanzi ngobuduze nanoma zingemahlathini kuba khona lapha zingayokusela

Awa, awafundelwa ingomba akekho umuntu ongakwazi ukubamba umtjhini.

Kungonobangela wokobana bafuna uboya bakhona.

Kungebanga kungebanga lesomiso yangenarheni yangekhethu, isomiso samanzi. Abanye abanandawo lapha bangatjala khona namkha iindawo lapha

Iye, anganela khulu.

Atjhiye umonakalo omkhulu khulu.

Awa, angeze ngakufundela ukulima.

Iye, anele, anele.

Awa, akakaneli khulu.

Aqakatheke ngokuthi yoke into ofuna ukuyifunda namkha into ofuna ukuyazi uyithola ngobulula.

Kukudla okunjengotjani okunjengotjani bamabhala, kukudla okunjengamakari kanye neenhlanga.

Kunomrorho otjhelelako, kunomrorho ohlabako, kunomrorho obizwa ngokuthi msobo, kune-broccoli, kunehlwazi.

Bangakhuthazwa ngokuthi baziswe bona kuqakatheke kangangani ukulima, begodu banikezwe iinsetjenziswa zakhona zoke. Bathole nemali ebazokubhadelwa yona, bazi bona ukulima kuletha ipilo emnandi.

Bangathuthukiswa ngokuthi bakhuthazwe, banikelwe iinsetjenziswa zakhona, baphiwe imali.

Baphila ngaphasi kobujamo obungasi mnandi khulu kungoba imizi yakhona nisemakudelana, begodu kwesinye isikhathi batlhoga igezi namanzi.

Kungebanga lokobana kunzima ukumsenga, ubukhazi khulu begodu uyaluma.

Ungabathengela ifuyo yamadada neenkomo.

Kungaba nomthelela omumbi wokungabi negezi.

Abusibunengi khulu.

Umbono wami ngesigaba lesi kukuthi ayikho into enjalo.

Bebavasela ngemlanjeni.

Bayasilahla nabaqedako ukuhlinza.

Singazuza ngokobana abantu ebahlala lapho babhadele indawo yekhethu leyo.

Zihlatjwa qobe ekuseni.

Iye, ayihlubeki ngamanzi amakhaza.

Alisizo ngokuthi ifuyo ikghona ukuthola amanzi ngobuduze.

Sithelo esinjenge-fruits.

Sithelo esinjenge-vegetarian.

Sithelo esinjenge-fruits.

Sithelo esinjenge-fruits.

Sithelo esinjenge-fruits esikhiwa emthini.

Sibathinta ngokuthi sirhurhula yoke into ebayilimiko imotjhakale igcwale amanzi.

Mhlobo womrorho otjhelelako.

Sakha umzimba womuntu bona abenepilo.

Sithelo esinjenge-vegetarian. Sithelo esitjalwa phasi.

Uthoma ngokuyirhatjha uyenze iimplantjisi bese nasele zikhulakhulile uthome ukuzihlukanisa wenze imibhedazo lapha uzozihloma khona.

Ziqakatheke khulu tle.

Ikusiza ngokuthi umuntu ahlale anamanzi amanengi emzimbeni.

Ziintjalo ezakha umzimba womuntu bona abe namavithamini abalulekileko epilweni yomuntu.

Mhlobo wehlabathi enonileko, ihlabathi egcwele umsuqwa ehlala imanzi, efotjhokelako.

Sithelo esinjenge-fruits, esikhiwa emthini.

Lizulu elikhulu elikhamba nomoya.

Kutlhoga amanzi namkha kutlhoga into ohlala uyidinga khulu.

Iintjalo ziyawa zikhithikela phasi, zibe imithi ibe mhlophe bha.

Ziintjalo ezitholakala phasi, namkha ziintjalo ezakhiwa emthini ezikhiwa

Sithelo esinjenge-fruits.

Ungabhaga ngalo, ubhice ngalo umratha.

Ngingalifaka emsakazweni werediyo, ngilifake kuma-social media.

Angayiletha ngokuthi ayinikele abafundi esele baqede u-matric, ayenze i-learnership.

Ilimala khulukhulu enzinye zazo zigcina zipharama.

Ihluke ngokuthi emakhaya ihlatjwa ngomukhwa ithatha isikhathi. Kanti-ke esilarheni imane ingene emtjhinini ife once.

Kufanele zithole iinsiza kumaspala.

Iye, ziyakghona.

Ungazipha amabhrali wamakhabitjhi.

Ungawathengisela abafuyi bezinja.

Kufuze uzise elke nyanga.

Iye, kuyayenza.

Ngeyokobana uzifuyele lapho, begodu zidlele lapho, zisele amanzi khona lapho zihlala khona.

Awa, uyawarhaba.

Iye, zidla ngokwaneleko.

Batjele bona balinda linde.

Awa, angeze kwabayingozi.

Kufanele zinande ziyokusela ngemlanjeni.

Zisengwa isikhathi esingange-two months, ikonyana nasele likhulile azisasengwa.